Kuqakatheke khulu ngombana angekhe wazi iintjhijilo ozokuhlangabezana nazo.

Ngicabanga kobana into edla imali khulu yiinthuthi ngombana iinthuthi ziyabiza malanga la.

Ngingamyelelisa kobana akwazi ukusebenzisa imalakhe kuhle begodu asebenze

Kungaliphazamisa khulu ngombana amandla weranda wangapha eSewula Afrika akafani namandla weranda wangale kwezinye

Ngimgamhlathululela ngithi incitjhiswe kukobana iranda langapha eSewula Afrika alifani neranda langale e-Amerika.

Ngingamyelelisa kobana kufuze onge imali eyaneleko tle ngombana kuyabiza.

kobana angathengi amathikithi ebantwini kodwana aye eenthabathabeni zeentolo ayowathenga khona begodu atjheje lokha nakaya eendaweni ezikude iinkhwama

Ngingabayelelisa kobana kufuze imali bayifunde basesengapha enarheni yekhethu ukwenzela bona nabafika ngale kube sebayayazi.

Kuqakathekile ngombana nawuzipha isikhathi esinengi sokuhlela imali, ukghona ukuhlela imali eyaneleko.

Isitjhijilo vane kubekukobana imali leyo iyancipha ngombana kezinye iinarha abayibali ngamaranda.

Kukobana asizibali ngokulinganako.

Iye, kuqakathekile ngombana lokha nakangayazi bazomdlelezela kanti lokha nakayaziko kuzobalula ukobana

Mvanje izinto sezabalula umuntu angazifundisa ngokulandela imiyalo ku-internet.

Awa,

Iye, ukuze ibhanga yakhe yazi lokha nasele asebenzisa imitjhini

Kubalulekile kobana uphathe ikarada ngombana imali ilahleka lula.

Kufuze wenze irhubhululo ngaphambi kobana ukhambe.

kobana uyitjhugululele usesesekhethwapha usazwisisa lula izinto ngombana nasele ukwamanye amazwe angekhe wazi kobana kufuze uyoyitjhugulula kuphi

iimphaphamtjhini kuyithikithi begodu lisiza nalokha nawuyokukhwela iintimela.

Yi-Amerika basebenzisa idola e-Britain basebenzisa

Kufuze wazi ukonga imali yakho begodu uthenge izinto ozitlhogakako

Akuthathi isikhathi eside.

I-foreign currency yimali yakezinye iinarha owazi ukuyisebenzisa nawukezinye iinarha njengoba sazi bona thina nalapha eSewula Afrika siberegisa iranda kanti kezinye iinarha

Iye, nawungasuka nemali yalapha eSewula Afrika uyenge-Zimbabwe uzobe unemali enengi khulu.

kuyakghonakala ungayibeka uyisebenzise unyaka

Uyabekelwa kobana uphathe imali engangani engadluli

Kubalulekile ngombana kufuze kwaziwe bona imali leyo iinsetjenziswa kuphi

Akukakateleleki kobana uphathe imali

Ukwenzela kobana lokha nakungenzeka bonyana iyalahleka namkha iyetjiwa ukwazi ukuyifunyana.

Into eyenza kobana umuntu aphelelwe yimali lokha nakhambeni kuthenga izinto ezingakatlhogeki namkha kuthengela butjhilweni izinto ezingakabaluleki.

Umuntu kufuze akwazi ukubala imali yangekhabo ngokulandelana bekakwazi

Kungafuneka umazisi wakho.

Iye, ngicabanga kobona lilungile begodu lilula khulu.

khulu ngombana ngikghona ukuthenga izinto zangendlini namkha ngikhona ukufunda kwezinye izinto.

khulu begodu bengithabile ukuthoma ibubulo lami

Begade ngizobaphatha kuhle ngibayele begodu ngibathabele.

Iye, kuqakathekile ngombana lokha izinto nasele zingakhambi kuhle niyakwazi kobana nibuyela yenu

Itjhorensi yamaphilo imayelana namaphilo kwaphela, ayihlangani nepahla yomuntu namkha nekoloyi yomuntu iqale kwaphela ipilo yomuntu.

Abantu basaba kobanyana eentokfeleni kuneengebengu ezinengi ezidla imali.

Kulokha nawubhadala usebenzisa umaliledinini.

Ngingenza isiqiniseko sokobana baphatheke kuhle ngokobana ngiqatjhe abasebenzi abakwazi ukuba nethando emsebenzini wabo begodu baphathe abantu ngehlonipho ekulu.

Kufuneka i-bank statement yeenyanga ezintathu ukuya phezulu kanye nomazisi.

Kukwenza isiqiniseko sokobana babantu ongabathemba.

Iphini ziinomboro ezisebenza njengesivikela kobana abantu bangakwazi ukungena ezintweni zakho. Iqakatheke ngombana ivikela izinto zakho ongafuni abantu bangene kizo.

Indaba yeentokfela ingifundise kobana abantu abanengi abasathembeki ephasini esiphila kilweli.

Ungabhadala iinkwelede ukusebenzisa umaliledinini ngebhanga. Indlela le isisiza khulu ngombana yenza izinto zibelula.

Kuthoma lokha mfundi nasele aqedile ukufunda athola umsebenzi.

Kufuneka i-bank statement kanye nomazisi.

Indlela engiyithandako ngile yokusebenzisa i-App yebhanga efowunini ukuthumela umuntu ngombana ilula, ungayenza nanyana kunini nanyana kukuphi.

Ngingathanda kobanyana kuvulwe ibhanga, uphosele imali lapho ngombana lokha imali nayihlala emntwini angalingeka, agcina ayisebenzisile.

Iye, uyakghona ngombana sele kuyinto eyenziwa khulu amalanga.

Iimboleko ziyeza zithathe ikoloyakhe.

Iyimali ebakuboleka yona lokha nawufuna ukuqedelela iimfundo zakho.

Iqakatheke ngokobana ungakghona ukwenza izinto zakho noma kunini noma kukuphi njengokusendela umuntu imali uhleli ngekhaya.

Ama-beneficiary kuzizinto ozizuzako ngemva kwesehlakalo esithize.

Awa, umuntu

Kuqakathekile ngombana kumsiza khulu ngevikeleko yemali yakhe.

Umuntu uyibhadela qobe ekupheleni kwenyanga.

Lokho kungamenza bona abotsotsi bambeke ilihlo elibukhali.

Iletha amatjhuguluko epilweni wabentwana ngombana banezinto ezinengi ebazitlhogako lokha nabasakhulako.

Ihlonipho nobuntu.

Iye, kubonakala kulungile ngombana lokha nawuyokwenza bona ibhalwe ngamalimi wesintu kubalula khulu

Okwenza bona istokfela esikhathini esinengi begodu kufuna into efanako.

Ngicabanga kobanyana kuqakathekile ngombana lokha nasele niba neentjhijilo nokungazwani kuhle niyakwazi ukobana emva lapha enatlikitlisana khona ikontraga.

Kukuboleka imali for izinto ezifunwa nguwe wedwa.